Amantombazana akwaZulu, afundiswa abomama abaqinile abadala ukuba omama bakusasa.

Yebo, ngingashaya indlamu ngide ngishaye ngide phansi izinyawo bese ngiye nase-stage ngidense kuchubeke kube mnandi.

Okunye engingakulungiselela umphakathi ngingawaphekela amadumbe ngesintu.

Isici kwindabuko yamaZulu uma umuntu eshonile, kuhlatshwa imbuzi kuze kuhanjiswe umthetho wamaZulu.

Isici esibalulekile ukufundisa intombazane, ukuyifundisa uma iya esikhathini ukuthi iziphathe kahle.

Yebo, umphakathi esiwakhele endaweni yakithi kungasetshenziswa incubo entsha yesiNgisi, ye-English.

Mina umndeni wami uma ngishonelwe ilungu izingoma zokuzila, kuyalilwa, kuyazilwa akudanswa.

Isangoma sikhombisa ukuthi amadlozi ayachumana nabokhokho konke nezibusiso nobudlelwano kwabo.

Yebo, abalimi badonsa kanzima uma amazwe angaphandle akhiciza, kumele bathenge okwasekhaya.

Isidlo engasidla ekumagugu kimi, amadumbe futhi sangisiza empilweni yami, ngakhumbula nogogo.

Ngihlanganisa izindaba nezinqoqo ukuze ngibafundise ukwakha.

Umcimbi yomkhosi ocebile ngezimpawu. Izimenywa zifika kudlalwe izingoma zesintu, kukhulunywe ngengoma evame ukuculwa emshadweni kuze kufanekisane.

Ukudla, ukudla okulula, okusheshayo. Kumele ukhethe ukudla okunomsoco.

Kufanele uNomzamo abachazele abangani bakhe ungumZulu, ushada isintu, kumele agcoke isintu, isidwaba.

Ifilosofi ngingayichaza ngokuzwelana, inhlonipho ukuze namagugu ehlukene.

Abesifazane bahlela ukuyolila noma babhekane neminye imisebenzi yamaZulu, incubo zokulila.

Yebo, ingane kamakhelwane ingangibuza ukuthi kubuhlungu, kuyothatha isikhathi esingakanani, bafundiswe nokuhlonipha uba indoda.

Ngokwami akufanele abantu bacindezelwe ukuthi balandele amasiko esintu .

Kodwa ngamasiko kufundisa ukukhula kwamadoda, ukuthomba.

Ukubamba ichaza kwawowonke umphakathi edilini umshado nomusa wokuba .

Isinyathelo esibalulekile ekulungiseni ukudla kwendabuko, amalungu ecembu angafaka isandla ekugayeni utshwala besintu.

Umcombothi ukunambitheka kamnandi, usakhilimu, uyakubusisa umunywana.

Ukuzala komntwana umthimba uwetha umntwana ukumchumanisa namadlozi.